Nna ka maswabi ga se ke nne le kgwetlho eo ya go palama sefofane se se fofelang godimo mme ga ke kgone go ntsha maikutlo a me ka seo.

Nna nka rata tota go ipona ke pagama sefofane mme ke toro ya me gore ke pagama sefofane mme nka tshimolola go pagama sefofane ke ya teng mo nageng e ya rona mare ke ya ko porofenseng e nngwe e le gore e kgakala thata mme nka rata thata-thata fela gore ke ipone ke palama sefofane.

Fa o batla go ya o pagama sefofane o ya ko nageng e nngwe o tshwanetse wa ira yone kopo eo mme wa reka yone ticket-e ya sefofane gotswa mo go ya nageng e nngwe mme o dire gore o kgone fa o tsena kwa nageng e nngwe o bo o setse o na le ko ke yang teng mme o kopana le motho o leng gore o tla go isa ko o tlhokang go ya teng mme wena o dire tsone di-plan-e tseo gore o kgone go fitlha sentle ko o yang teng.

Tirisano ya dibese e teng mo toropong ya rona mme yone ke e ratela ka gonne tlhwatlhwa ya teng e ko tlase mme ga e tsamaya ka nako e tsamaya ka nako, ga re e tsamaya ka ura ya lesome e tsamaya ka ura ya lesome mme ga e emele ope.

Go ya ka nna ga ise ke be ke nne le mathata ape a go dirisa yone karata eo e e botlhale mme yone se nka se e pula ke gore e dira dilo bobebe tota le gore ga e senye le nako o ema di-line tse di telele mme yone gape o kgona go tsenya le madi mo go yone o no e dirisa kgwedi yotlhe.

Mme gore o nne mokgweetsi yo o siameng wa bese o tlamehile wa nna le karata ya go kgweetsa tsone dibese tseo mme o bue le batho sentle ba ba palamang tsone dibese tseo.

Strike-e se ama thata batho ba ba na emelang tsone dibese tseo ka gonne jaanong fa ba strike-a, batho ba ba namelang tse dingwe dibese ga ba kgone go ya tirong mme ba kgona go tsena mo mathateng kwa tirong goreng ga wa tla tirong ka letsatsi leo mme e ba tsenya mo kotsing thata fela ka gore ge ba kgona le go ka lelekiwa kwa tirong gore ga wa tla tirong mme mathata ao a tshwanetse go rarabololwa ka bonako.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng ka gonne di kgone go tsaya batho ka dinako tseo mme fa bese e go siile o tla kgona go emela e nngwe ka nako e nngwe mme wa go nna lata ko mmerekong.

Ee, nkile ka siwa ke bese mme ke tsogile lata mme yone fela bese a setse e tsamaile mme o tla kgona fa o emela e nngwe e ka tlang ka nako e e rileng.

Ka bontsi mo go rona ditshupetso tseo di diriwa ke batho ba ditekisi mme ba batla gore batho ba sa tlhole ba palama tsone dibese mme e ama thata batho ka gonne e dira gore ba sa tlhole ba kgona go dirisa tsone dibese tseo mme ba feleletse e le gore ba na lata kwa meberekong ya bone gape fa ba dirisa di-taxi, tlhwatlhwa ya taxi e ko godimo thata mme ga ba e kgone yone tlhwatlhwa eo.

Dibese tsone ga di tsamaye metseng yotlhe ka gonne ga di kgone go dira jalo mme tsone di ema fela mo di-stop-ong ka gonne e le lo boima gore bese e ka tsamaya mo mebileng ko toropong mang le mang ko ba nnang teng.